ke dumela hore moetlo, e leng ntho e bohlokwa-hlokwa bophelong ba motho. Hobane ha dintho tse ding di sa tsamaye hantle, re tlamehile re mamele baholo ba rona. Ka seo ke dumellana le le bona, mme ke bona e le ka tsela e lokileng ho ka latela meetlo ya rona, hobane ha re tsebe, moo ntse re tsamaya teng bomadimabe be ntse re bo fumana ke bofe. Ke bona di sebetsa haholo, hobaneng re , re bana ba tjhaba sa thari e ntsho. Re tlameha ho lokela, ho latela meetlo ya rona. Hantle, ka tsela e latelang.

Ke bona ho le bohlokwa haholo ho hlokomela ba batsofe ba rona. Hobane, ba bang ba bona ba lebala. Ho molemo haholo ho ba le batjha ka tlung, moo o tla kgona ho nno o ntse o mo hopotsa, mme ba bang ha ba sa tseba ho iketsetsa letho. Ke ka moo re tlamehang ho ba hlokomela hore re tsebe ho ba thusa ka tsohle tse ba di hlokang, thuso ka tsona. Mme re hopole hore batho bana ba re hodiseditse bomme le bontate ba rona. Jwale, ke ka tsela ya ho ba leboha ha re ba thusa mme re ba hlokomela hore, le rona meloko e tlang e tle kgone ho re hlokomela. Hobane ba tlabe ba bone ka rona hore batho ba baholo, metsofe ya rona ya hlokomelwa.

Ba ka ba le mathata a mangata hobaneng meriana e seng melaong, e baka tsietsi haholo. Mme ha o e fumana, e se fumanwa ho wena mmeleng e hlaha e se kare dithethefatsi tsena tse sa dumellehang. Jwale ho bohlokwa haholo hore batho ba latele, ho ya ditshebeletsong tsa rona tsa lefapha la bophelo bo botle moo ba fumanang meriana e melaong teng. Hobane ena e meng ke yona e qetang batho. Mme o fumane motho jwale dibete, pelo ya hae e se sa otle ka tsela e latelang, kapa e se sa sebetse ka tsela tse tlamehileng ho sebetsa ka teng. Tse ding, di etsa hore o tshwarwe ke hlooho, kapa o be le high blood pressure. Ke ka moo re tlamehang ho ya lefapheng la bophelo bo botle ha e be re kula, hore re fumane meriana e molaong.

Ke re ke kopa thuso ho ba e sale ntse ke founa, ke sa fumane thuso Ke hlokometse hore ha se rona feela re founang, empa ho hlahile kotsi ka seterateng sa rona ka mona ka Mokwai. Ne re kopa thuso ya lona, re ka e , re hloka thuso ya lona e potlakileng, mme re kopa le seke la ka nka nako e telele ho ka fihla. Hobane se re eme nako e telele ka baka la hore re ntse re sa le fumane mohaleng. Re kopa thuso ya lona e potlakileng pele kotsi ena e nyolohela mehatong e sa lokang. Ke a leboha.

Ee, di fumanahala ha bonolo ebile ke mahala. Moo ke kgothalletsang hore le batjha ba ka ya, le bana ba banyenyane. Hobane matsatsi ana, bana ba banyenyana ke bona ba imang, mme dithibela-pelehi ke tsona tse ka ba thusang haholo. Di fumaneha ka mefuta e mebedi. Tse ding di tla e le ka dipidisi, tse ding di tla e le ka sepeiti moo motho a ka hlabuang teng, ho thibela pelehi. Mme ra di fumana, ke mahala ebile ke bona e le ntho e ntle haholo hobane e le mahala. Ha e ne e le ka tjhelete batho ba bangata bana ba tlo lla haholo. Jwale ke mahala, ke kgothaletsa batjha ba rona hore, re nne re yeng re lo thibela pelehi, haholoholo bana ba banyenyana. Ba na ba ka dilemo ho tse tlase tse eighteen, ke bona ke ba kgothalletsang haholo, bana ba nang le tjhebelopele e ntle. Bophelo ba bona bo seke ba senyeha.

Bana ba tlamehile ba be, ba je dijo tse nang le vitamin C haholo, vitamin E haholo. Mme ba tlohelle ho ja dintho tse tswekere haholo hobane dintho tse tswekere di ama mmele ya bona haholo, moo o tla fumana ngwana a sa hlatsa teng a le sekolong. Di-vitamin E, vitamin C ke ho ba fa matla, mme tse ding di tshireletsa le letsatsi lena le tjhesang haholo. Mme ke kgothaletsa batswadi le bana hore ba ka, fumanahala bana ba je meroho le di-fruits haholo tse di kgona ho aha mmele mme bana ba tlohele hoja mazimba haholo, dipompong haholo kapa dintho tse tswekere.

Ke tlo kgetha ho ya tleliniking hobane le tleliniking thuso rea e fumana. Le sepetlele ho ntso lokile hobane le teng re ntse re tlo e fumana thuso ya bona. Moo re ka fuwang vaccine teng, ke hona moo re ka yang teng. Mme sepetlele, re lo fola laene e telele haholo, ha tleliniking re ka ra e fola ho fihlela re be re fumana thuso. Sepetlele teng, batho ba bangata haholo ba ileng ka dintho tse fapa-fapaneng, mme re ka kgoneha. Ho ka ba le ntho ya hore re eme nako e telele di laeneng, o fumane hore ntse ke hohlela batho ba qetelletse ba fumane sefuba ho tswa honna. Jwale tleliniking, batho ba ba bangata empa thuso re e fumana ka pele.

Ke ile ka bona kotsi e mpe haholoholo. Ya bese e tshetseng batho, le teraka di thulane. Mme ke beke tse pedi tse fetileng mmileng o moholo motseng e ke dulang ho ona, ona. E ne utlwisa bohloko haholo hobane batho ba bangata bane ba lahlehetswe ke maphelo a bona, mme ba bang ba bona ba le dikotsi tse tshabehang. E ne le sehloho se etsahetseng mono, mme ha ke lakalletse hore motho e mong a ka bona kotsi e ke e boneng, e tshwanang le yeno hobane ke masisapelo eo, e thothometsa pelo, ya tshosa haholo. O so ipona, o ipona e se le wena a moo kapa e mong wa leloko, o tlo robeha pelo ho feta.

Ha se toka hore ba patadiswe hobane ba se ba tsofetse haholo batho bana. Tjhelete tsa bona, ke ho patala diinshorense le ho rekela bana ba dulang le bona ka tlung dijo kapa ho rekela bona, ho hlokomela bona, le ha ba se ba kula haholo hore ba kgone ho ya ngakeng. Mme ha ba se ba patadiswa sepatala, ke mathata haholo hobane batho bana ba dula ba ya dipetlele kgafetsa-kgafetsa. Jwale nakong enngwe, o fumane hore ha ba patadiswa, ha ba na le yona tjhelete ya ho patala dipetlele mme jwale ke bona e le, ntho e mpe haholo hore batsofe ba patadiswe dipetlele hobane ha ba sa sebetsa batho bana re hopole. Ba phela ka tjhelete ya mmuso, eo le yona e lenyenyane haholo nakong ya ha jwale.

Ke ka kenyelletsa le hore bana le bona ba ke ba lekolwe. Hobane ho fumanetseha hore ngwana ha ntse a le monyenyana, mme wa hae kapa mohlokomedi wa hae ha motsamaisi tleliniki. O fumane hore ngwana, o sa fumana a na le HIV kapa a nale tswekere. Jwale ke kenyelletsa hore bohlokwa ba hore ha ba tsamaya moo, bane ba test-e bana, ba ne ba etse diteko baneng, hore na bana ha ba na tswekere kapa HIV. Hobane batswadi ba bang kapa bahlokomedi ba bana, ha ba ba tsamaise tleliniki kapa motswadi ha na le o na sa tsamaye tleliniki. Jwale e ka thusa haholo, o thusetsa bana ba hae ba jwalo hore ba fumane tlhokomelo e batsi, mme ba fumane le thuso.